Makhe sikhumbule into, ilobola ayisiyiyo intengiso kwaye intombi yethu ayithengeswa, ayisiso isitokhwe, ayisiyiyo indyebo ethi umntu aziwengayo ukuze asityebise thina. Ngumntwana wethu, igugu lethu, inkcubeko yethu. Ilobola mayibe sisivumelwano esakhiwe luthando, intlonipho kunye nenjongo yokwakha, hayi, ukophula, ndiyabulela.

Indima yeenkosi itshintshe usuku kulawulo olupheleleyo lwasemandulo yaya kwindima yoluleka nenkcubeko kule mihla kodwa usulelo lwazo, isidima kunye nempembelelo yazo kuluntu kusemkhulu ikakhulu kumphakathi wasemaphandleni.

Intonjane yinkqubo yesintu esiphawuleka njengesigaba sokudlula kwentombi esuka ebuntwaneni siye ebudaleni. Yenzeka xa intombi sele ikhulile kwaye ilungele ubomi bomtshato, uxanduva nentlalo yabantu abadala.

Mihla le ndixhomekeke kwiinyawo zam, itekisi yaselalini okanye uncedo lwabamelwane. Nangona kukho imiqoba efana neendlela ezimbi kunye nokunqongophala kwezithuthi ezikhawulezayo nezithembakeleyo, abantu apha elalini bayancedisana baze bahlale bezama ukufikelela kwiindawo ezibalulekileyo.

Yintoni oyithethayo xa uthetha ngothwalwa? Uthini umxholo wezithethe nezopolitoko apho kuwe? Ulithatha njani ilungelo lomntwana okanye lentombi? Ingaba ukhe wabona iimeko zokuthwalwa ezihloniphekileyo nezingenanzwabethi? Ufumana phi izikhokelo?

Imbeleko ayenziwa nje ngokuba kunjalo kodwa inceda umntwana adityaniswe nezinyanya zakhe, kuhlonitshwe ifani yakhe okanye isibongo kunye nentsapho avela kuyo, kukwazisa umntwana ebantwini basemhlabeni nakumdali. Yinto yesiNtu ethembakeleyo. Hayi bo.

Nangona ndigumntwana ndiyinxalenye ebalulekileyo kwikhaya lethu. Imfuyo yethu yimpilo kwaye xa ndinceda kuyo, ndiyanceda emzini wonke. Indima yam indenza ndibe ngumntu oxabisayo, onegalelo, ndilungiselelwa ubomi nokuba yindoda yosapho ngomso.

Xa inkwenkwe nomntwana oyintombazana bethandana baze bafune ukutshata, inkwenkwe uyakwazisa abazali bayo ukuze baqale amalungiselelo. Isicelo somtshato senziwa ngentlonipho ngethuba londliwondlebe lwentsapho kusetyenziswa abakhongi, ilobola kunye nemibingelelo. Oko kwenza kube lisiko elinzulu elidibanisa amazwe amabini, hayi nje abantu ababini.

Izinto oza kuzidinga ngumgubo wembila, amanzi, ityuwa encinane, amafutha okanye ibhotolo. Uthatha imbiza yakho ufake amanzi abilayo, emva koko ugalela umgubo kancinci kancinci ngelixa uxuba ngecephe. Nciphisa umlilo uthobe emva kwemizuzu eli-twenty ukuya kuma-thirty. Qala ukuwuvuselela kancinci, ukhangela awunamatheli na, ulinde eminye imizuzu elishumi uyawube uvuthiwe ke.

Zisetyenziswa ngothando, zifikelelekile kwaye zinceda uluntu kodwa zisafuna ukuphuculwa ngendlela ezilawulwa ngayo, ukhuseleko lwazo kunye nokufumaneka kwazo.

Kumtshato endandiye kuwo kwakufuneka intombi iguqe phambi kwabazali bomkhwenyana kodwa umalume womtshakazi wathi thina asilithobi igazi lethu kangako. Siyathethelelana, asiguqi. Kweso sithuba umkhongi wesiNtu wema phakathi, wayalele abantu ukuba bathobe imimoya. Wathetha ngentlonipho phakathi kwezizwe kwaye wadibanisa izithethe zombini. Into endiyifundileyo xa izithethe zibhidanisa, intlonipho iyaluxazulula uxolo.